Hi ku ya hi leswi mina ndzi nga hlangana na swona, vachayeri va mathekisi swi ya hi ku va u munhu wa njhani. Loko u ri munhu loyi a lavaku ku khandziya, a lavaku ku pfuniwa hi ku ya eka ndhawu yo karhi, kumbe u ri karhi u ri na mali yo xota loko u vulavula na vona hi ndlela ya kahle, i vanhu lava twisisaka va tlhela va ku pfuna, va va na tintswalo. Kambe loko u ya hi ku lwa ni ku va vonela hansi, i vanhu lava va kwataka hi ku hatlisa.

Hi ku pfumela leswaku tithekisi ta mimovha leti vitaniwaka Bolt Uber, ti tirha ku nga ri na ku lwisana na va mathekisi hikuva tona ta fika etigetini kumbe kun'wana na kun'wana laha u yaka kona. Na ntsengo wa tona a wa ha ri henhla ku fana na khale sweswi i ti na ntsengo lowu tirhisekaka.

Va hakelela leswaku mapatu ya basa ya tlhela ya va lawa ya fambekaka ma nga vi na magoji ya lunghisiwa nkarhi na nkarhi. Na ku va vapfuni va va ku kusuhi na vona, nkarhi wun'wana na wun'wana lowu va nga ta lava ku pfuniwa. Kambe lexikulu i ku va mapatu ma lunghisiwa, ku tlhela ku va na mali ya ya le magondzweni ya loko munhu a humeleriwe hi nghozi.

Loko maxelo ya bihile swi ta endla leswaku vutleketli byi va ehansi kumbe byi nga vi kona hikuva vanhu va ta va va nga ri ku yini elwandle kumbe ku ya vanhu vatsongo. Leswi vulaka leswaku mali a yi nga ngheni ka lava va tirhaka ku tleketla.

I ku khandziya mi tele eka thekisi rin'we, ku va mathekisi ma nga ri eka xiyimo xa kahle ya n'wana. Ya tlhela mapatu ma nga fambeki laha ku fambaka mathekisi, leswi endlaka leswaku loko vanhu va karhi va famba va nga titwi kahle na vuhlayiseki byi va bya le hansi swinene.

Ndzi nga vutisa leswaku i ncini xi nga ku hlohletela leswaku u va muhahisi wa swihahampfhuka? Xin'wana xivutiso lexi ndzi nga xi vutisaka hi lexi xa ku, i ncini lexi u hlanganaka na xona, kumbe swiphiqo hi swihi swiphiqo leswi u hlanganaka na swona loko u ri karhi u chayela swihahampfhuka? Xivutiso xa vunharhu ndzi nga vutisa leswaku loko u hlangana na swiphiqo u ri emoyeni, kumbe endzeni ka xihahampfhuka hi wihi magoza lawa u wa tekaka leswaku moya wu va wu wu rhurile, u nga u nga chuhi.

Sungula lowu ni nga tshikelelaka eka wona, ku nga va na wa rivilo ra le patwini. Ndzi nga tsundzuxa muchayeri ku famba hi rivilo leri pfumeleriwaka kumbe leri nga pimiwa eka ndhawu yo karhi. Ngopfungopfu eka tindhawu leti ku hundzaka vana va xikolo, kumbe vanhu njhe. Laha ku ku tsemakanya ka vanhu gondzo hi kona. Nawu wa vumbirhi i nawu wa ku ka u nga pfuki u u chayela u nwile swipyopyi kumbe u dzahile swipyopyi. Hikuva swa dlaya hikuva swi nga ku rhangisa nghozi. Endla leswaku minkarhi hinkwayo loko u ri karhi u chayela u ngani swipyopyi kumbe byalwa.

Hi ku famba laha ku nga tala vanhu kumbe ku tshama tindhawini leti ku va ku ri na vanhu vo tala. U nga fambi u ri wexe eka ndhawu leyi u nga yi tiveki kumbe ndhawu leyi nga tala vutsotsi. U nga khomi swilo hi mavoko ku fana na tinqingho kumbe makhadi ya le bangi, endla leswaku u va na vuxiyaxiya. U nga vulavuli na vanhu u nga va tivi lomu va yaka kona kumbe lomu va humaka kona kumbe u nga se tshama u hlangana na vona, loko ku nga ri ma-security kumbe varindzi va ndhawu yeleyo. Kumbe vatirhi va tindhawu to hambanahambana tanihi mavhengele ma swakudya kumbe mavhengele yin'wana na yin'wana.

Ina ndzi tshame ndzi xava bazi ra kusuka eLimpopo ku ya eGauteng. Ndzi xavile hi foni loko ndzi fika exitichini ni fika ni ya, teka thikithi eka vaxavisi va mathikithi laha ndzi ngo lo fika ni teka. Hikuva a ndzi xavile hi foni.

Mavarivari lawa a hi ntiyiso. Tanihi munhu loyi a nga a tirhisaka Bolt kumbe Uber minkarhi yo tala, a hi ntiyiso. Vachayeri va Uber na Bolt va fana na vachayeri va mathekisi i vanhu lava va fambaka hi milawu ya le patwini.

Swo biha i ku u nga ti kuma u sungula ku twa u karhele, u karhala loko u famba mpfhuka wo leha. U karhala ku tshama hikuva ku tshama swa karharisa. Swa kahle i ku u famba u ri karhi u vona tindhawu ta ku hambanahambana u vona ntumbuluko loko mi famba enhoveni, loko mi famba emadorobeni u ri karhi u vona doroba na miako ya rona.

Hi ku ehleketa ka mina i ku i ku i ku i ku i ku kuvelana va na ku va na vugovhu. A va lavi leswaku va xerhela va va va va tsemelana na van'wana xinkwa. Hikuva va tele vanhu lava va nga lavaka ku tirhisa ti-Uber kumbe ti-Taxiy, hikuva ti va chicha egedeni kambe thekisi yi ku chicha epatwini a yi fiki laha wena u ya ka kona.

I xiyimo lexi lwandle kumbe mati ma va ku ma ri eka rona. Ku na nkarhi lowu ku va ku kumbe maxelo ma va ku ma nga ri kahle. I ti-customs kumbe ku kamberiwa ka swilo leswi ta ku hi le handle loko swi fika laha nhundzu yi chichiwaka kona loko yi suka eswikepeni.

Ku nga va kahle hikuva swi ta endla leswaku lokixi leri u humaka eka rona, ri va lokixi leri sasekaka, ri hluvukeke, ri tlhela ri hlonipheka.

Ku tirha Uber navusiku a swi hlayisekanga hikuva titsotsi kumbe swigevenga swi nga ku vitana leswaku u ta swi rhwala, kambe loko u fika va fika va ku tekela nhundzu ya wena va tlhela va ku tekela na movha. Van'wana lava nga biha timbilu swinene va tlhela va ku dlaya. Se hi ku hi ku hi ku hi ku komisa a swi hlayisekanga na swintsongo.

Swi ya hi ku va xikhwama xa wena kumbe swa timali swa wena swi yime hi ndlela yihi. Loko u ri munhu loyi a fikelelaka u nga famba hi xihahampfhuka leswaku u hatla u fika. Loko swa timali swi nga pfumeli wa famba hi bazi hikuva, emahetelelweni u ta fika.

I ku lwela ndlela kumbe mapatu hikuva loko munhu a famba epatwini hi thekisi ku laveka ti-certificate-i kumbe switifikheti swo karhi. Leswi endlaka leswaku va lwa i ku va va mathekisi van'wana va nga lavi ku tirha na van'wamathekisi van'wana va ti byela leswaku ndlela yo karhi, kumbe patu ro karhi i patu ra vona.

A ndzi ta ya eJohannesburg, hikuva ndzi lava ku dyondza ndhawu loko ndzi famba hi xitimela hikuva a ndzi se tshama ndzi suka, emadorobeni ya le Joni kumbe la kaya ndzi ya eJoni hi xitimela.

Ina swona swi fanerile hikuva vanhu lava holaku mudende i vanhu lavakulu va vakhegulu na vana lavatsongo lava vatswari va vona va nga holeku mali yo tala loko ku ve vatirha na la va nga tirheku na vatsoniwa leswi vulaka ku mali ya kona a yi lo tala.

Hikuva swi endla leswaku loko vanhu va ya ematikweni lama nga ri ku ma vona loko va endle swo biha va hatla va kumeka na ku vonaka leswaku va huma eka rihi tiko.

Leswinene i ku epatwini ku va ku nga ri na timovha to tala na bazi ri va ri nga talangi ngopfu xo biha i ku laha u chikaka kona ku nga ku veka enghozini swinene enghozini ya ku hlaseriwa hi makhamba hikuva emapatwini ku ta va ku ri hava vanhu loko u chika.

Lexi nga lulamisaka leswaku vanhu va hlayiseka emadorobeni i ku va ku ri na maphorisa lawa ya jikajikaka madyambu hinkwawo ri za rixa ku tlhela ku va na na malayiti lama layitaka swinene ma tlhela ma layita tindhawu tikulu ma angarela doroba hinkwaro leswi swi nga sivela hikuva swigevenga swi ta chava ku tlhela ku va na tipepe loko munhu a vona munhu a n'wu landzelela kumbe a n'wu tela a nga n'wu tivi a ba ximpyiriri kumbe pepe ku lemukisa maphorisa leswaku ku na munhu wa n'wu chavisaka kumbe a n'wu landzelelaka.

E-e swiyimo swiporo a swa ha ri ka xiyimo lexi tsakisaka kambe se swi ti komba swi ri eku lunghisiweni nkarhi nyana lowu switimela kumbe switimela swo fambisa nhundzu swi nga yima ku famba swi nyike makhamba nkarhi wo ya guletela tinsimbhi tale swiporweni va xavisa leswi nga endla leswaku swiporo swo tala swi va swi nga ha ri eka ndlela ya kahle yo fambisa swilo switimela .

Bolt i khampani leyi nga na timovha kumbe munhu a nga tsarisaka movha ya yena leswaku yi tirha tanihi thekisi leyi rhwalaka munhu wun'we kumbe vanhu vo karhi kambe yi nga rhwali vanhu laha ti-taxi ti hlanganaka kona yi ku tela ekaya yi tlhela yi ku fikisa u ti sula mavoko laha u yaka kona.

Ndhawu yo tshama loko vanhu va rindzerile bazi na ku veka tibege varindzi leswaku tibege ta vanhu ti nga lahleki swikombiso kumbe tisayini to kombisa laha ku tshamuwaka kona laha ku yimiwaka kona laha ku xaviwaka kona mathikithi kumbe laha ku humiwaku hi kona loko munhu a huma ebazini.

Xo sungula i ku vona leswaku mati yo nwa ya kona vanhu hinkwavo va na bege ya mati swakudya ku na swo xawulaxawula kwala ndleleni xa vumbirhi i ku ku na leswaku swimbalo swi hlanganisanili swo kufumela na swo hisa na swichalani swo finginela loko se dyambu riperini xin'wana i ku endla i ku vona leswaku u ku hlayelana loko hi nga se suka vona leswaku vanhu hinkwavu va kona ene naswona vakhandziyile.

Ri endla leswaku u va u hlayisekile hikuva loko ku ri mali siku rin'wana u nga kuma swilo swa xihatla leswi nga endlaka leswaku u yi tirhisa loko se u la ku khandziya swi kumeka leswaku wa ha ri hava mali kasi loko ku ri khadi loko u za u xava maendzo ma na ma nhlayo yo karhi ku ta tshama ku ri yona ku ta fika loko u ta va u khandziyile a ya ha ciceki yi va mali kumbe swo xava.

Yi nga endla leswaku hi minkarhi ya mikitsikitsi kumbe nkarhi ya tiholodeyi loko nhlayo yi tele va endla leswaku timovha ti hundza mahala e-tollgate kumbe va endla leswaku movha loko yi hundza yi khatiwa n'winyi wa yona u ta sala a ya hakela emavhengeleni kumbe eka ndzawulo ya swa vutleketli ni vona ingaku sweswo swi nga olovisa.

I ku va n'wini wa movha, swi nga endla leswaku loko ku ri ku movha wa yena wu na inshurense, inshurense yi nga ala ku hakela loko ku ri ku a yi khavhari loko movha wa yena wu humeleriwe hi khombo ku ri na munhu un'wana loyi a va a ri karhi a chayela. Xin'wana switandzhaku swa kona, hileswaku u nga tsandzeka ku wu lunghisa hikuva u nga fikeleli, na ku lunghisa movha wa loyi u va ka u tlumbane na yena. Leswi swi nga ti kumaka swi nghenise eswikweletini leswikulu hikuva u ri karhi u ringetela ku lunghisa timovha leti nga tlumbana ti nga ri ku ta wena hinkwato.

Hikuva loko u ti kuma u ri karhi u vabya u ri ematikweni man'wana, xihahampfhuka xi endla leswaku mpfhuka wu va lowuntsongo swinene. Naswona xa hatlisa ku fika laha xi yaka kona, leswi nga ku pfunaka hikuva u nga hatla u fika eswibedhlele ene naswona swin'wana swa swihahampfhuka loko ku ri swa ti business class swi nga kumeka swi ri na ko tlela. Laha u nga vuyaka u ti etlelerile ku kondza u fika. Leswi swi nga ta teka nkarhi wu ntsanana swinene kumbe nkarhi wo koma loko swi pimanisiwa na swifambo swin'wana, ku va u suka le kule kumbe ematikweni ku vuya ekaya kumbe laha ku nga na va ka n'wina.

Eka riendzo ra mina ra xihahampfhuka leri ni nga va na rona, a ndzi famba hi business class-i. Laha a ku ri na ndhawu a switulu swa kona a swi tlhela swi pfumela leswaku loko u karhele u tlela, u famba u ri karhi u vona TV, ku ri na swakudya swo tala swo hambanahambana, u vona laha mpfhuka lowu ha wa saleke ku mi famba wona. U tlhela mi tshama kahle, mi tshama mi nga manyani mi tele, u tshama u ri wexe eka ndhawu ya wena. U tlhela u order leswi u lavaka ku dya swona eka riendzo rero, u nga langheriwi.

Siku ndzi nga ringeta ku xava thikithi ra bazi network a yi nga tirhi kahle, leswi swi nga endla leswaku ndzi va na ku kavanyeteka lokukulu. Laha ku nga ghina ku ni vavisile, ku ni vavise moya ku tlhela ku ni vavisa exikhwameni. Hikuva loko netiweke ya ha ala, thikithi yi ri vuye ri xaveka kambe loko netiweke yi vuya ri kumbe leswaku a ri xavekangi. Laha loko ku report-a meseji wa ku tekeriwa mali leyi ni nga xava hi yona thikithi ni nga ti kumi, laha ni nga swi fambisa kutani va ye va ya ni nyika thikithi ra mina endzhaku ka nkarhi loko ni ta va ni zamazame ku fona nkarhi wo leha.

Leswi endlaka leswaku mabazi ya tala ku hundza mpimo i mhaka ya ku, mabazi hi ko tala a ma swo famba leswin'wana naswona mabazi ya famba hi nkarhi ya yima eka a ya jikajiki ku fana na swifambo swo tala so njhe hi mathekisi laha mi nga ta famba mi karhi mi rhwala vanhu kun'wana na kun'wana. Kambe bazari na switichi ra rona laha ri yimaka rona ntsena. Naswona ri famba hi nkarhi, loko ri suka hi nkarhi wo karhi u ya fika laha u yaka kona hi nkarhi wo karhi. Leswi swi kalaka leswaku nkarhi wa rona wu nga kavanyetiwa kumbe ku ku va na swiphiqo.

Movha wo wa muganga wu nga va kona ku pfuna eka swiyimo swa xihatla ku fana na loko munhu a lava ku ya exibedhlele na vusiku swilo swi bihile, wu nga tirha kumbe ku nga fambeki, vana va ri karhi va lavaka ku ya exikolweni wu nga tirha u va fambisa.